Swivutiso leswi ndzi nga swi vutisaka loko ndzi lava ku teka khadi ra xikweleti ebangi ku nga va leswi landzelaka xana loko ndzi tekile xikweleti lexi ndzi hakela njhani xana loko ndzi xi tekile xikweleti lexi a swi endliwi leswaku va ndzi kokela mali ekhadini ra mina loko ndzi ti vekeriwe yona xana ndzi teka tin'hweti tingaki ku va ndzi kota ku hakela xikweleti xana ndzi fanele ku endla yini leswaku ndzi ta kota ku qualify-a ku va ndzi teka xikweleti lexi xana loko ndzi xi tekile xikweleti lexi a ku na switandzhaku leswi nga kona xana ndzi fanele ku hakelisa ku yini naswona ndzi hakela hi malini malini hi nyangha ndzi nga tsakela no tsundzuxiwa hi mahakelelo ya kona.

Lexi lawulaka leswaku u nga tirhisa mali muni eka khadi ra wena ra xikweleti hi n'hweti hi leswi landzelaka u fanele ku tiva leswaku hi n'hweti va ku nikile malini naswona u fanele ku tiva leswaku eka n'hweti yin'wana na yin'wana u fanele ku tirhisa malini naswona u fanele ku hakela malini loko u kuma mali hi swona leswi swi nga ta ku pfuna leswaku u tiva lexi lawulaka leswaku u nga tirhisa mali muni hi n'hweti eka khadi ra wena ra xikweleti khadi ra wena ra xikweleti a ri fanelanga ku va u tirhisa mali yo tlula leyi va nga ku vekela yona hikuva loko wo tirhisa ku tlula mpimo ku ta va na switandzhaku leswi nga ta va kona u ta va u kolota timali ta le henhla na swona va na wona mpfumelelo wo va va ku tekela khadi hikuva u nga hetelela u nga ha swi koti ku hakela leswi va lavisaka xiswona.

Xivangelo xa leswaku munhu a endla xikombelo xa mali yo tlula mpimo ku nga va lexi munhu a nga hlangana na tinkingha to ka a nga ti rindzelanga ndzi ta vula swona leswaku ku nga va tinkingha to ka ti nga rindzelelekanga eka vutomi bya hina bya siku na siku hi tshama hi hlelile leswaku mali hi ta yi tirhisisa ku yini hi na budget ya mali ya nyangha na nyanga kambe ku na swilo leswi humelelaka u nga swi rindzelelanga naswona swilo leswi loko swi humelela u kuma leswaku swi lava mali hi swona leswi nga endlaka leswaku munhu a endla xikombelo xa mali yo tlula mpimo naswona a ndzi voni leswaku bangi yi nga pfumela ku endlisa munhu xikombelo xa mali yo tlula mpimo hikuva va sunguna va languta laha a tirhaka kona na leswaku u hola malini ku kota leswaku a ta qualify-a.

Tiva ka mina forex i ku xaviselana ka mali laha ku cinciwaka ma-dollar ma hundzukusiwa marhandi forex hi laha ku endliwaka kona mali yo tala naswona yi tirha hi ndlela leyi loko hi ku ri u tirhisa tirhandi ku tlanga forex u fanele ku ti cincisa ku sungula ti ya eka ma-dollar loko ti ri eka ma-dollar kutani u nghena u sungula u download-a app-e ya kona ya forex loko se u nghenile u tsala swilo swa wena hinkwaswo u tsala mavito ya wena na ti-ID ta wena endzhaku ka loko u va u nghenile wa swi kota ku va u vona leswaku ku tlangisiwa ku yini na vona va ku byela leswaku u fanele ku endla yini na yini leswaku u ta kota ku va u tlanga naswona ka winiwa wa wina kumbe u u dyiwa.

Ku hundzula tirhandi ta Afrika-Dzonga ku ya eka mali ya Zanzibar swi hi ndlela leyi loko u fika eborder gate u fanele ku sungula kona va ta ku pfuna va ku komba leswaku u fanele ku cinca njhani loko u fika u fika u va nyika mali leyi u nga na yona a hi nge u na dzana wa tirhandi loko u fika u fika u va nyika dzana ra tirhandi kutani na vona va ta ku nyika mali ya le Zanzibar leyi ku tirhisiwaka yona loko wo nghena u ri na tirhandi ku nga tirhisiwi tirhandi swilo swa wena a swi nge ku fambeli kahle hikuva a wu nge swi tivi leswaku yini xi xaviwa hi nxavo wo fikela kwini wena u ta va wa ha tolovele tirhandi ta laha Afrika-Dzonga kambe ku nga ha tirhisiwi tona laha u nga kona eZanzibar u fika u ti cincisa eborder gate tirhandi ta wena.

Mimpimo ya ku cincana ka mali ya le handle ya cincacinca siku na siku naswona yi nga khumba ntsengo wa maendzo kumbe ku xava ka matiko ya misava mimpimo ya ku cincana yi va ya va khumba vafambi na van'wamabindzu lava lava tirhisanaka mali ya matiko mambe swa va khumba hi ndlela leyi loko va fanele ku xava swilo swi nga endla leswaku vona va endlile budget-e yo karhi kambe loko va lava ku xava va kuma leswaku swilo swi khupukile na vona vafambi u kuma leswaku loko va lava ku famba va kuma leswaku swilo swi tlakukile kambe vona a va vekile ntsengo wo karhi leswaku va ta famba hi wona leswi swi endla leswaku va hetelela va nga ha fambi.

Ina wa ha hakela mali ya lembe na lembe loko khadi u nga ri tirhisi kambe u nga ri pfalanga. Loko u ri hakela mali leyi u yi hakelaka ku va se ku ri ya wena loko u lava ku endla swilo hi mali liya a swa ha bohi leswaku u tirhisa mali ya wena u tirhisa mali liya kambe yi ta va yi nga tsariwangi ehansi ka xikweleti hikuva khadi u ta va u nga ri tirhisanga. Ku va khadi ri va kona swi fanele leswaku ri hakeriwa lembe na lembe leswaku ri ta ka ri nga pfaliwi. Loko u nga ri hakeli swi endla leswaku khadi ra wena ri pfariwa hambi u nga ri tirhisi khadi ra xikweleti u fanele ku ri hakela leswaku ri nga pfaliwi. U fanele ku ri hakela leswaku ri tshama ri ri ri kombisa leswaku ra tirha naswona n'wini wa rona wa ri hakela leswaku siku rin'wani loko u hlangavete hi khombo u ta swi kota ku tirhisa rona ku va u ti susa emakhobyeni.

mali ya lembe na lembe ya tlherisiwa loko u khansela kumbe ku pfala khadi ra wena ra xikweleti kambe swi va swi ri hi ndlela leyi. Loko hi ku ri a wu ri tirhisa a yi tlheriseriwi kambe loko a wu nga ri tirhisi ya tlheriseriwa hikuva mali ya kona u va u nga yi tirhisanga. Loko u yi tirhisile a yi tlheriseriwi kambe loko u nga yi tirhisanga ya tlheriseriwa naswona loko u hakela mali ya lembe na lembe loko u pfala khadi ra wena siku leri u pfalaka hi rona a swa ha lavi leswaku u va u ri na u u va u hakela mali ho tipfalela khadi ra wena naswona swi ta endla leswaku u ri pfala a swa ha lavi leswaku u hakela mali hikuva u va u nga koloti nchumu u va u nga koloti nchumu. Leswi swi endla leswaku khadi ra wena ri va ri nga na nandzu wo hakela mali.

Mali leyi u yi hakelaka lembe na lembe ya hambana hi ku ya hi muxaka ra khadi ra xikweleti. Ku na makhadi man'wanyana ma hakelisa mali yo tala swinene kambe ku na makhadi man'wanyana a ya hakerisa mali yo tala swinene. Eka khadi ra xikweleti laha ku hakeriwaka mali yo tala swinene loko u khansela khadi ra wena wa swi kota ku va u vuyeriwa hi mali naswona u vuyeriwa hi mali leyo tala kambe loko u hakela khadi ro ka ri nga ri lavi mali ya ku tala na wena a wu nge kumi mali ya ku tala u ta kuma mali leyitsongo yo ringana na leyi a wu hakela yona hi lembe hi lembe kambe loko u hakela mali yo tala na vona va swi kota ku tlhela va ku tatisela ti-interest titsongo leswaku u ta kota ku va u tsaka na wena u tsaka hi mali ya wena.

Mimpfuno ya khadi ra xikweleti leri hakeriwaka mali ya lembe na lembe ku nga va leyi landzelaka wa pfuneka swinene hikuva loko u hlangana na swilo leswi kalaka swi nga ri kahle wa swi kota ku va u tirhisa khadi ra wena hi xihatla. A va nge endli swona leswaku u fanele ku yima masiku yo karhi leswaku u ta kota ku tirhisa khadi ra wena u tirhisa hi laha u lavaka hi kona. Leswi swi endla leswaku swilo swa wena hinkwaswo swi va swi ri kahle naswona swi tshamiseka kahle hikuva khadi ra wena ra hakeriwa lembe na lembe. Loko u hakela lembe na lembe u va u ponile swinene eka swilo swo tala hikuva khadi ra wena ri va ri ri rinene naswona ri va ri nga koloti nchumu.

Ndzi nga va vutisa leswaku ndzi fanele ku kuma ku endla yini leswaku ndzi kuma overdraft? Naswona ndzi nga va vutisa leswaku mali ya kona ndzi fanele ku yi endlisa ku yini leswaku yi ta kota ku huma leswaku ndzi nga yi ndzi ta yi tirhisa? Ndzi nga tlhela ndzi va vutisa leswaku a ndzi na a ndzi na vuxokoxoko hinkwabyo bya akhawunti yo tani.

Loko ku pfuriwa akhawunti yo hola mudende, munhu u fanele ku humesa mali yo pfula khadi. Naswona a nge swi koti ku humesa mali hinkwayo eka akhawunti ya yena. Xivangelo xa kona hileswaku, ku fanele ku va na mali leyi yi khomaka khadi. U nge pfuli khadi u ri hava mali yo yi faka. U fanele ku va u ri na mali leyi u nga ta yi faka ekhadini leswaku khadi ra wena va nga ri pfali, naswona ri tshama ri hlayisekile.

Nkoka wo va munhu a tipfulela akhawunti ya bangi leyi a yi tsakelaka hileswaku, u tala ku tiendlela leswi a lavaka swona. Naswona loko ku ri na swilo swin'wana leswi a nga swi twisiseki, wa swi kota ku va a tintshunxa hikuva hi yena a nga ta va a ti khetile bangi leyi a lavaka yona. Kambe loko o byela hi munhu leswaku u fanele ku pfula bangi yini, loko ku ri na swilo leswi swi nga fambeki kahle, u ta rhwexa munhu luya nandzu. A ku hi yena a nga n'wi pfurisa akhawunti eka bangi leyi a nga lavi yona. Kambe loko ku ri yena loyi a tipfulelaka akhawunti, u ta swi kota ku va a lunghisa tikingha ta yena hinkwato hi ndlela leyi faneleke.

U fanele ku pfula app leyi a nga ta hamba a a lavisisa eka yona leswaku u fanele ku maka njhani ku va a kambisisa akhawunti ya yena. Naswona a nga fonela munhu loyi a nga n'wi pfurisa khadi, a vutisa yena leswaku u fanele ku endlisa ku yini.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku ku na tindhawu tin'wana laha u faneleke u tirhisa akhawunti ntsena. Loko u nga ri na yona akhawunti ya le bangi, ku na swilo swin'wana leswi u kalaka u nga ta ka u nga swi koti ku swi endla. Ku fana no rhumela mali hi xihatla. Loko u lava ku rhumela munhu mali swi lava u ya emavhengeleni, u kuma leswaku emavhengeleni ku tele u nge swi koti ku rhumela munhu mali hambi yi laveka hi xihatla. Sweswinyana ku na leswi hi swi vitanaka online shopping. U nge endli online shopping u nga ri na akhawunti hikuva u fanele ku badala hi akhawunti leswaku swilo swa wena leswi u nga swi u swi lavaka u swi ta kota ku vuya hi xihatla.

U fanele ku va na mali yo khoma khadi. Mali leyi hi yona yi yi nga ta endla leswaku akhawunti ya wena va nga yi pfali. Hikuva loko akhawunti yi nga ri na mali, va swi kota ku va va yi pfala u nga ha swi koti ku yi tirhisa.

Un'wana na un'wana u fanele ku pfala akhawunti ya yena loko a nga ha yi tirhisi. Hikuva nyangha yin'wana na yin'wana ku na mali leyi bangi yi yi tekaka leswaku leyi va ku khomelaka hi yona khadi. Kambe loko u nga ha yi tirhisi akhawunti kumbe ku nga ha ngheni mali, mali liya yo tala ku va mali leyi u yi kolotaka. Yi tala yi fikelelaka ku u nga ha swi koti ku yi hakela, naswona va gcina va ku pfalela khadi ra wena va nga ha pfumeli leswaku u pfula khadi kun'wana.

Va endlela leswaku na vona ku va na leswi va swi kumaka loko va ku endlisiwe ebangi. Va endlela leswaku na vona va ta kota ku hola. Hikuva mali leyi va yi kokaka hi yona leyi endlaka leswaku va kota ku hola.

Va swi tiva leswaku eka fixed account nyangha yin'wana na yin'wana ku kokeka mali. Kambe loko va lava ku tivekela vona, va swi tiva leswaku va ta yi dya. Naswona ku ta va na nkarhi lowu va nga va nga swi koteki ku veka mali. Kambe loko va tirhisa ndlela leyi, mali yi tshama yi ri kona nyangha yin'wana na yin'wana.

U fanele ku va na ID, a tlhela a a endla na na xitifiketi xa ndhawu laha a tshamaka kona leswaku va ta kota ku swi vona leswaku i munhu loyi a humaka kwihi. a tlhela a tsarisa na leswaku wa tirha kumbe a nga tirhi, va ta kota ku tiva leswaku i mali muni leyi va yi tekaka nyanga ni nyanga.